Ditshebetso tsa mo marena a fanang ka ditsha ha di kgotsofatse kapa re hle re ditsha haholo, tlameha di fumanwe ke banga ba di deserve-ang. Hobane ke tsa bona mme le teng ba tlo qala kgwebo e tlo ba .

Ee, ke bona e le nako ya hore e etsahale ntho. Empa e be di-course-nyana tsena tse kgutshwane tsa bo six months. Hobane ha se lebollo ha se sekolo se kenang selemo kaofela kapo o tlo thola degree.

Sona sa etsahala seo, empa ho na le moo taba ena ya kgethollo e ntse e le teng, mme hape setjhaba sa batho ba batsho e ntse le sona se suffer-ang haholo naheng ena ya rona.

Ke hobane di-cheap-i hape ke tsona tse batho ba di ratang, hobane ke tsona tse ratang hore ke dijo tsa setso.

Ke hore, setsha seo bana ba monga setsha ke bona ba tlo ba na le ditokelo tsa hore ba sa le moo.

Eya bophelo ba ka bo tsamaisana le yona tsela eo ya moo mosebetsi e leng teng.

Eya, hobane mofu o mong le o mong ho tshwanetse a felletswe ka phoofolo ya hae, e leng ya hae hore ha fihla sedumong a amohelwe. Hobane o qhadile madi, ho qaduwe madi hore a patwe. Mme ke bolela hore o qhadile madi a phoofolo eo a felletswang ka yona.

Nna ke thabela setampo ka nama ya kgoho e hlajuweng le khabetjhe. Hobane di monate, haholo le ka tsela tse o di phehwang ka teng, ke tsela eo ke e ratang haholo. Hobane ho tshelwa letswai feela kapa letswai le bestoko.

Ko hobane ho batla ho rutwa bashemane ho tloha moshemaneng ho ya bo monneng, haholoholo tsa teng di na le molao. Hobane hore o e bule, o tlameha hore o na le certificate sa hore o be mosuwe wa lebollong matsatsing ana a kasheko.

Ke karolo yane e leng hore ba tlo mo dudisa fatshe, ba mo bolella haholo. Hore ha o ba mosadi o tlameha hore o itshware jwang le ntho tseo sa tlamehang o di etse le tseo sa tlamehang o di etse. Bona ba fana ka dikeletso tsa hore ho ba mosadi o lokela ho bontsha jwang.

Se bakang ntho ena ke tumelo ya batho. Ma-Kreste ska haholo dikereke tsa batho ba batsho ke tsona tse ketekang ka di-twenty five tsa Tshitwe. Mme ma Muslim-e le tse ding ke tsona tse leng horeng di na le matsatsi a teng a fapaneng.

Di baka dipeto, botsotsi hobane haholo ke moo ditsotsi tsena di patang teng, kapa di nkang dintho di lo pata teng.

Ya ka kutlwisiso ya ka ho ya ka kutlwisiso ya ka, mahadi a ntshetswa ho leboha batswadi ba morwetsana eo o mo nyalang hore ba o hodiseditse yena hore a fihle mo a leng ka teng, hore moo a leng teng.

Ho ya ka nna ke nahana hore le tswa Lesotho. Naheng ya Lesotho ena e ka hara Afrika Borwa.

Ee, ho bohlokwa ho re tse itatele meetlong ya rona, hobane re tlo tseba haholonyana ka hore re tswa kae, mme le hore le tse ding tsa dintho tsa meetlo ya rona e etswa jwang.

Atjhe, ha ke bone e le bophelo bonnete bo nepahetseng, empa ho tlo tswa jwang? Hobane batho ha hona moo ba ka dulang teng. Mme hape moo ho nang le mekhukhu, botsotsi bo bongata le dipolao tsa batho. Mme le kotsi ya hore mekhukhu eo e ka tjha haholo mariha tjena.

Sesotho se reng monna ke nku ha lle. Ke nahana lebaka la hore ditsela tsa teng hore di seka lekana. Ke ka baka la hore bomme ba hloka hore ba fole ka pelong. Mme e be bona ba ilang haholo. Hobane bo ntate ke batho ba folang haholo.

Mohlolohadi ke mme a hlokahalletseng ke monna. Then kgutsana ke ngwana, e leng hore ha ho sana batswadi.

Batho ntse ba na le kelello ya kgale hore ditoropong ke mo mesebetsi kapa tjhelete e leng teng, empa hona jwale dintho di fetohile, ha ho sa tshwana le sa pele.

Hona lapeng leso se re phela se Western. Ngwana ha a fihlile fela wa amohelwa. Mme ha feela moshemane a ntumelletse hore ke yena a entseng mpa eo, le yona ka tsela eo re ba amohelang ka teng.

Tsebo ya difaha ha ke na yona hakaalo hore nka hlalosa hore e etswa jwang kapo, ho tla jwang hore motho a di kenye.

Ee, nna ha ke na bothata hape ke ya e thabela eo. Hobane ha re le mehlobo e fapaneng, re rutana ka ditso tse sa tshwaneng le puo e sa tshwaneng. Hona jwale nna ke kgona ho bua puo tse tharo, e leng seZulu, seXhosa le Sesotho. Hobane moo ke dulang ho tletse mefuta eo e meraro.